Nga kuvhonele kwanga ndi vhona u nga ri masheleni ane vhorabulasi vha a wana kha mushumo une vha ita ha ngo eḓana ngauri u ṱavha zwimela na u zwi alusa ndi mushumo munzhi u bva kha u lima u sheledza na u ita nga nḓila dzoṱhe uri zwimela zwi si fe, zwi vha dzhiela tshifhinga tshinzhi na nungo u vhuya u swikela hu tshi vha na mvelele dza vhuḓi kha zwimela. Zwino arali vho rabulasi vha nga engedza mitengo vha vha vha songo khakha uri vha kone u wana masheleni o vha fanelaho kha mushumo une vha khou ita sa izwi u munzhi.

Kha vhupo hune nda dzula khaho hu na vhalimi vhanzhi fhedzi a thi a thu vhona miṱangano kana zwigwada zwine zwa itiwa nga vhalimi vha tshi khou ṋea ngeletshedzo, vhalimi ndi vhathu vhane vha dzula vho pfareledzea nga vhulimi havho lune zwi a konḓa uri vha to zwi dzulela fhasi nga tshavho vha tshi khou eletshedzana kana u tutuwedzana ngauralo muṅwe na muṅwe kha vhalimi vhanzhi vha mahayani kana vha vhuponi hune nda dzula khavho vha lima nga nḓila ine vha pfha uri zwi itiswa ngayo kana nga nḓila ine vha pfha uri zwi a vha shumela. Zwi a konḓa u wana zwigwada zwa vhalimi nga nnḓa ha vhavhili vhararu vhane vha to ṱanganavho nga lwavho a hu na u, nga heyo nḓila a hu na u guda kha vhaṅwe kha vhalimi vha mahayani.

Nṋe ndi vhona ungari a zwo ngo fanela na luthihi uri mitshini ya u vhulaya zwifuwo i shumisiwe nga nnyi na nnyi ngauri muthu ane a si vhe na ngudo na mitshini kana na zwezwo zwishumiswa a nga kha ḓi ita phoso iṅwe na iṅwe zwino katela uri a nga ḓihuvhadza kana a fhedzisela a tshi kho ita zwithu nga nḓila i si yone kha hezwo zwifuwo kana nama dzine a do vha a khou tshea dzone. Nṋe ndi vhona ungari zwo fanelaho ndi uri heyo mitshini i shumisiwe nga vhathu vhane vha na ngudo nayo vha dovha vha vha na tshenzhemo ya hone uri mitshini heyo i shumisiswa hani ngauri vha dovha hafhu vha vha kona u ḓivha na uri ndi zwifhio zwine vho tea u zwi ita na zwifhio zwine a vha ngo tea u zwi ita musi vha tshi kho shumisa heyo mitshini ya u tshea dzi ṋama.

Musi ndi tshi sedza kha vhupo hune nda dzula khaho khaedu dzine nda vhona vhalimi vhanzhi vha tshi khou ṱanganesa nadzo ndi khaedu ya gomelelo na ya u kona u swikelela makete. Ri tshi khou amba nga ha gomelelo ndi musi mvula dzi songo na kha honoyo ṅwaha we vhalimi vha lima ngawo, ha vha uri vhalimi vha kho tea u ita pulane kana vha kho tea u ita nḓila dza uri vha wane maḓi a u sheledza na u alusa zwimelwa zwavho. Ri tshi amba nga ha u sa kona u swikelela makete, ndi musi vhalimi vho lima vha limesa zwi zwimela zwinzhi zwine zwa fhedzisela zwo tshinyala kana zwo sina zwiṅwe zwa hone zwa fhedzisela zwi songo swika makete.

Nṋe ndi vhona nḓila ine vhorabulasi vha thola ngayo vhashumi i songo to khakhea nga u tou ralo ndo sedza uri vhorabulasi vhone vhaṋe vha a ḓivha mushumo une vha vha vha tshi khou ṱoḓa u fha havho vhashumi nahone vha vha vha tshi khou ḓivha uri vha ḓo vha funḓedziwe hani uri vha kone u bveledzisa zwine vha khou ṱoḓa. Naho hu uri kanzhi kanzhi vha tshi thola, vha thola vhathu vha ne a vha na ngudo ya zwa vhulimi na tshenzhemo ya hone fhedzi tshiṅwe tshifhinga zwo vha zwi tshi nga thusa u thola vhathu vha ne vha vha na ngudo na tshenzhemo ya zwa vhulimi zwi tshi khou u yela kha u bveledzisa ha mabulasi avho.

Phambano kha hedzi tshaka mbili dza makumba ndi uri makumba a khuhu dza mahayani a vha a songo ḓala kana ha vhi manzhisa ane a kudzeliwa nga khuhu dzine dza tou fuweliwa u kudzela makumba. Iṅwe phambano ndi ya mudifho une wa vha khawo hayo makumba, makumba a khuhu dza hayani ya ḓifha u fhira khuhu dzo tou fuwelwaho u kudzela.

Maswiri ndi a ndeme kha ikonomi nao a a ita tshipiḓa tsha u maanḓafhadza ikonomi ngauri a ya dovha hafhu a itiwa ngao dzi dzhusi dzine vhathu vha ṅwa nga nnḓa ha musi vha tshi khou tou aḽa sa mutshelo.

Mitshelo ine ya thusa u fhaṱa maswole a muvhili a wa muthu kanzhi kanzhi ndi maswiri, maapuḽa na miomva ngauri madokotela a ya i vhambedza uri ndi yone ine ya vha na swigiri yo fanelaho kha muthu kana kha mutakalo wa muṅwe na muṅwe wa muthu.

Kanzhi kanzhi vhalimi vha mahayani vha ya vha na thaidzo ya u wana zwidzidzivhadzi zwa zwifuwo zwine zwa sia zwifuwo zwavho zwi tshi khou fhedzisela zwo fa kana zwi tshi khou lwala lwa tshifhinga tshilapfhu lune zwa nga zwi isa lufuni.

Kuvhonele kwanga ndi vhona ungari vhafuwi vhoṱhe vhano fuwa zwifuwo vha tea u vha na nḓivho ya tsumbodwadze dza zwifuwo zwoṱhe zwine vha vha vha khou zwi lisa kana zwine vha vha vha kho zwifuwa u itela uri vha sa tou mangala musi tshifuwo tsho no tou thoma u lavhelesa lune tsha nga swikelela hune tsha nga fa.

Khuhu dzi ṱoḓa mutsho une wa vha vhukati ngauri arali ḓuvha ḽa fhisesa dzi a fa naho arali ḽa ha rotholela naho dzi a fa. Zwino muthu ane a khou fuwa khuhu u tea u vha a na fhethu hune a ḓivha uri u ḓo vhea hone hune mutsho wa hone wa vha vhukati hu tshi khou tou dudela hu sa khou fhisesa kana hu sa khou rotholela.

Zwithu zwine vhorabulasi vhane vha fuwa nguluvhe vha tea u dzhielesa nṱha ndi zwiḽiwa zwine vha zwi fha nguluvhe ngauri nguluvhe i ḽa makoloko zwino arali haḽa a makoloko a na zwibigiri kana a na a na zwikiripoto kana zwi steel wool kana tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga vhaisa nguluvhe zwi vha zwi khombo kha nguluvhe dzone dzine. Tshiṅwe tshine vha tea u tshi dzielesa nṱha ndi tshitumba zwine vha fuwe nguluvhe khadzo ngauri nguluvhe dzi a ṱavha kana dzi a shavha.

Ee ngeletshedzo ine nda nga fha vhorabulasi vhane vha kha ḓi tou bva u lima ndi nga vha vhudza uri kha vha ite uri vha wane mishonga yo fanelaho ine vha ḓo i shela kha zwimela zwavho u itela uri zwi si huvhadze zwifuwo zwine vha vha nazwo.

Ee ngauri nne ndi vhona uri makumba ndi tshithu tshine tshi a ṱoḓesa ḓuvha na ḓuvha vhathu vhanzhi vha vha a sevha nga makumba kana vha shumisesa makumba kha zwithu zwinzhi ende makumba a dzula a kha, a khou ṱoḓea tshifhinga tshoṱhe kha makete zwino ndi vhona u nga ri vhulimi ho ḓisendekaho nga makumba hu na vhubindudzi nga maanḓa.

Tshine tsha ṱoḓeyesa kha mavu uri a vhe mavu avhuḓi kana a vhe mavu a re na mutakalo ndi uri a shelesiwe manyoro, mavu a ṱoḓa manyoro manzhi uri a vhe na mutakalo. Manyoro ri khou amba zwithu zwine zwa fana na maṱari, maṱari a mi a mi a mitshelo kana miroho kana a mingo kana a migwavha, maṱari o fhambananaho a ya kona u ṱangana a ita manyoro.

Nṋe ndi vhona u nga ri sa rabulasi ndi nga ita uri vhashumi vhane nda vha navho vha vhe na ngudo ya zwa vhulimi kana ya zwa mabulasini ngauri muthu ane o no vha na tshenzhemo fhedzi a si na ngudo, a re na tshenzhemo ya zwa vhulimi fhedzi a si na ngudo ya mitshini ha koni u shumisea kha zwithu zwinzhi mara muthu a re na ngudo ya u shumisa mitshini a dovha a vha na tshenzhemo u a kona u ḓibveledzisa nga ene muṋe.

Ee u ṱavha zwimela hayani zwi no nga miroho khamusi mitshaini, thanga, maṱamaṱisi na nyala zwi a thusa nga maanḓa kha u fhungudza u ḓura ha vhutshilo ngauri arali wo ṱavha maṱamaṱisi na nyala sa tsumbo, ndi zwithu zwine zwa ṱoḓesa ḓuvha na ḓuvha kha vhutshilo a u nga ḓo tea u ṱuwa u khou ya u renga makete tshifhinga tshoṱhe. Zwiṅwe, kha mutakalo zwithu zwine zwa ṱavhiwa mahayani vhunzhi hazwo zwi a vha zwi na mutakalo u fhirisa zwithu zwine zwa vha zwi khou tou wanala makete zwine tshinwe tshifhinga zwi a vha zwo shumiselwa mishonga kana dzi dzhekiseni uri zwi ṱavhanye zwi zwi takuwe.

Ndi tshi khou amba ndo sedza kha muṱa washu nṋe muṱani wa hashu hu a limiwa nyala na maṱamaṱisi na mutshaini. Zwine ra ita zwone ndi uri vhatukana ndi vhone vhane vha ya vha ṱavha vha dovha hafhu vha sheledza uri zwimela zwi vhe zwavhuḓi kana uri zwi swikelele zwine zwa zwine zwa aluwa, vhasidzana vha vha vha khou thusa nga u kelela maḓi.

Nṋe ndi vhona vhulimi vhuṱuku zwi zwithu zwine zwa nga thusa nga maanḓa kha u fhungudza vhushai tshitshavhani ngauri arali vhathu vha shumisana vha ita uri heneyo mabindu a vhulimi vhuṱuku a bvelele sa shango kana sa muvhundu ndi vhona u nga ri zwi nga ita uri vhushayi vhu fhele, nga maanḓa vhathu vha tshi khou farisana vha ita uri zwoṱhe zwine zwa khou zwine vha khou maketa zwone kana zwine vha khou fuwa zwone zwi bvelele vha nga kona u swikisana kule.

Kha heyi nyimele zwine nṋe nda nga tou ita zwone sa murengi ndi u zama u sumbedzisa muthu ane a ḓo vha a khou nrengisela kana muṋe wa bindu uri zwine a khou ita zwone zwi vha zwo khakhea ngauri a nga si hane u humisela masheleni kana u humisela boḓelo ḽazwo, a mpha, a tshintshela a mpha iṅwe waini ngauri zwi vha zwi songo tea uri muthu a re na bindu a ite nga u rali ngauri zwi tshinyadza tshirunzi tsha bindu ḽawe.

Kanzhi kanzhi vhathu vha ya nyadza fhethu hune ha dzula zwifuwo vha na kuhumbulele kwa sokou ri ndi zwifuwo na musi dzo dzula fhethu ho raloho hu re na tshika a hu na, a hu na thaidzo mara zwine zwa vha hoṋe ndi zwa uri ndi zwa ndeme uri fhethu hune ha dzula zwifuwo naho hu dzule ho naka hu dzule hu ha vhuḓi u itela zwitzhili na tshika dzoṱhe dzine dza nga kwama mutakalo wa zwifuwo.

Ndi vhona u nga ri zwine muthu ane a ḓo vha a khou ṱoḓa u thoma bindu ḽa makumba a tea u vha a khou humbula zwone ndi u sedza makete kana vhathu vhane a khou humbulela vhone uri ndi vhone vhathu vhane vha nga rengese makumba kana ndi vhone vhathu vhane vha ḓo vha dzi khasiṱama dzawe. Ndi sokou vhona u nga ri u tea u sedza zwikhala zwoṱhe siani ḽa makete wawe. Ndi zwone zwa ndemesa kha muthu ane a vha a khou ṱoḓa u thoma bindu ḽa makumba.

Nṋe ndi vhona u nga ri u khwinisa vhukoni ha u vhala na u ṅwala kha vhashumi vha mabulasini tsha khwine ndi u vha isa zwikoloni kana u vha ṋea nḓivho vha saathu thoma u shuma. U vha ṋea nḓivho yo ṱandavhuwaho nga ha vhubulasi kana nga ha mabulasi hu satahu thoma u shumiwa.

Kanzhi kanzhi kha vhupo hune ra dzula khaho, a hu tou vha na u vhulunga masheleni a u thoma bulasi kana a u renga zwishumiswa. Muthu u ḓi tou thoma nga masheleni haneo ane a vha nao, kanzhi kanzhi, kha musi a ḓi hadzima zwiṅwe zwa zwithu kana zwa zwishumiswa kha vhaṅwe vhalimi ngae kana vho rabulasi ngae.

Ee ndo no vhuya nda xelelwa nga masheleni kana nga tshelede nga ṅwambo wa u sa dzudzanya zwavhuḓi zwiendedzi ngauri ndo vha ndi khou tshintsha zwiendedzi, ndi tshi bva kha tshiṅwe nda ya kha tshiṅwe kha nyimele ine ndo vha ndi tshi nga vha ndo kona u shumisa tshiendedzi tshithihi u swika fhethu hune nda khou ya hone.

Nṋe ndi vhona u nga ri vhashumi vha mabulasini vha fanela u badeliwa tshelede nnzhi u fhira muholo wa fhasisa ngauri vha shuma mushumo une wa ri ḓisela zwiḽiwa zwa ḓuvha na ḓuvha, ngauri arali vhorabulasi vho vha vha siho kana vha sa iti mushumo nga u ḓiṋekedzela ro vha ri sa nga ḓo wana zwiḽiwa zwavhuḓi kana ro vha ri sa nga ḓo wana zwiḽiwa.

Vhorabulasi vha tea u fhaṱela vhashumi vhavho vhoṱhe nnḓu naho dzi sa tou vha nnḓu dza maimo fhedzi vha tea u vha fhaṱela nnḓu dzine dza vha dzo tsireledzeaho, nnḓu dzine dza vha na mutakalo wavhuḓi namusi i nnḓu ṱhukhu ine kha musi vhanna vha nga dzula nga tshavho, vhafumakadzi vha kona u dzula nga tshavho.

Nḓila ya khwinesa uri vhorabulasi vha sa ḓitike nga mvula kana nga maanḓa ndi musi vha tshi khou shumisa maḓi ane a vha a fhasi zwine zwi ṱoḓa tshelede uri vha gwise maḓi haḽa a fhasi vha vhe vha khou shumisa one u sheledza na u ṱavha na u alusa zwimelwa zwavho.

Yo kwama nyaluwo ya zwimela nga nḓila ya uri ho vha hu si na maḓi o linganaho ane a nga alusa zwimela nga tshifhinga tshine zwa khou tea u aluwa ngatsho.

Ngeletshedzo ine nda nga ifha mulimi ane a kho thoma u lima ndi ya uri kha kha kha ite uri hadzime zwishumiswa, a songo lwela uri a tou renga arali a tshi khou kona u wana thuso kha vhaṅwe vhalimi, kha shumise heneyo thuso u itela uri a vhulunge tshelede yawe, u itela u ḓo kona u renga miṅwe mishonga ya vhulimi.

Nga mulandu wa kilima zwi a ita uri mitengo ya ḽifhasi i ḓure kana i vhe ya nṱha u fhirisa zwine vharengi vho ḓowela ngayo ngauri na vhalimi vha vha vha khou ita, vha vha vha tshi khou shuma kana u ita nḓila dza uri vha wane maḓi, vha wane na zwishumiswa zwa u ḓo kona u alusa zwimela kha nyimele yo raliho ine ya vha i khou konḓa.

Kanzhi kanzhi malwadze ane o ḓowelea a kha vhashumi vha mabulasini ndi TB na Kholera ngauri u ḓo wana uri vha khou nwa maḓi a si na mutakalo ane ha ngo ṱoliwa ane ha ngo fanela uri vha vhe vha khou a nwa.

U shumisa thekinoḽodzhi mabulasini zwi a ita uri hu vhe na nḓila ya khwine kana ya u ṱavhanya u alusa zwithu kana u, kana u itela uri tshi tshimela tshi bveledzee nga nḓila ine ya khou ṱoḓiwa ngayo u ṱavhanya.

Ee tshiṅwe tshifhinga hu a tholiwa vhaṅwe vhashumi vha nnḓa hu tshi khou sedziwa u pfhi ndi tshifhinga tshine zwimela kana miroho i kha, i khou ṱoḓeyesa kha tshitshavha, tshiṅwe tshifhinga ha shumesa miraḓo ya miṱa, zwi tshi khou sedziwa u pfhi ṱhoḓea yo tou itisa hani nga tshetsho tshifhinga.

Nga mulandu wa kilima na u gonya ha mitengo ya zwithu zwi a ita uri ikonomi ya ḽifhasi iwe ngauri vhathu vha vha vha tshi, vha vha vha tshi kho sala vha si na masheleni a u shumisa kha zwiṅwe zwithu nga nnḓa ha zwithu zwi no nga zwiḽiwa zwine zwi tou vha ṱhoḓea uri vha vhe nazwo.

Mvelele i a thusa nga uri mvelele i a funḓedza vhaṅwe vhathu vha vhafumakadzi u bva vhuṱukuni uri zwithu zwi itiwa nga nḓila yo raliho kana yo raliho nga uri kha mvelele hu na uri vhafumakadzi navho vha a lima sa vhanna kana vha a ṱavha sa vhanna.

Kha zwifhinga zwa zwino a hu tsha tou vha na zwi thivheli zwa u thivhela vhafumakadzi musi vha tshi ṱoḓa u bveledza vhukoni ha u lima, ndi nga zwifhinga zwa kale he ha vha hu tshi vha na zwithivheli ngauri vhathu vha vhafumakadzi ho vha hu sa tendiwi u pfhi vha nga kona u vha na mabulasi avho vhone vhaṋe, vha tou a, vha tou a shuma nga vhone vhaṋe fhedzi. Kha zwifhinga zwa zwino hu vho tendiwa u pfhi vhafumakadzi navho vha a kona u zwi swikelela.

Nṋe ndi vhona u nga ri tshikwama tsha ndindakhombo, masheleni a hone kha kha vhashumi vha mabulasini ndi uri tshi vha thuse uri vha kone u ḓibveledzisa vhone vhaṋe sa vhalimi, vha ḓi thomele mabulasi avho vhone vhaṋe uri vha ḓo kona u vha, u vha na ṱhoḓea dzine vha khou dzi ṱoḓa.

Nṋe ndi vhona u nga ri a hu na zwine sisiṱeme dzi nga ita kha u langa u gonya ha mitengo ngauri nga vhuphara, kilima i vha yo kwama fhethu hunzhi kha vhalimi na kha vhathu vha mabindu o fhambananaho. A hu na zwine sisiṱeme ya nga tou ita uri hu thivheliwe u gonya ha mitengo.

Zwe nda zwi vhona ndi uri u ṱavha gurowu zwi ṱoḓa maḓi manzhi, zwa dovha zwo ṱoḓa na mavu ane a vha avhuḓi o sheliwa manyoro. Zwa dovha hafhu zwa ṱoḓa uri u vhe na mishonga ine wa ḓo kona u sheledza u vhuya u swikela i tshi hula i songo ḽiwa nga zwikhokhonono.

Nga zwifhinga zwa gomelelo hu ḓi ṱoḓa muthu a na damu kana kudamu kuṱuku kune maḓi a ḓo ḓi vha a khou elela khakwo haneo maṱukuṱuku. Tshiṅwe tshifhinga u vhulunga maḓi ndi u shumisa maḓi ane a vha a fhasi ngauri nga zwifhinga zwa gomelelo maḓi a vha a kho konḓa lune na zwimimani a vha a sa kho wanala.

Sa mulimi ndi tea u vha na mbetshelwa ya tshimela tshiṅwe na tshiṅwe uri nga tshifhinga tsho raliho tshi vha tsho no bveledzea kana tsho no swika hune wa khou tea u swika hone, uri hu sa vhe na u tshinyala kana hu sa vhe na tshinyalelo kha zwimela.

Muholo wa fhasisa Afrika Tshipembe kha vhashumi vha bulasini ndi twendi eiti rannda khoma seventhi naini senthe u swika zwino a u tou vha muholo une wa tou vha wa wa u vhaisa kha vhutshilo. ndi vhona u nga ri ndi muholo une vha ya kona u ḓi swikelela ṱhodea dzine vha vha nadzo kha zwa vhutshilo.

Nṋe kanzhi kanzhi ndi ḓivha uri mithenga ya zwiṋoṋi ia shumisiwa nga dzi ṅanga dza Tshivenḓa, musi yono ṱhukhuliwa kha zwiṋoṋi vha yai vhea vha tshi khou itela mishumo yavho.

U ṱhukhulu khuhu ndi zwithu zwine a zwi dzhii na mithethe miṱanu, ngauri arali vhathu vha tshi khou farelana vha ṱhukhula ṱhoho dza khuhu, ubva hafho vha kona uisa phanḓa na mushumo.

Lukanda lu vhulungea ngauri lu tshi bvisiwa lwa itiwa sa mukoki, ndi musi lukanda lu tshi khou omisiwa kha ḓiraṱa kana kha sefo.

Kha musi luno fana na lukanda lwa kholomo luto puteliwa kha ngoma kana kha tshithu tshine tsha khou ṱoḓa u shumisiwa khatsho uri lu omele hanefho.

Maḓi ane a shumisiwa kha u ṱhuvha zwifuwo kana u garaba zwifuwo, atea uvha maḓi ane avha a kho fhisa vhukuma fhedzi hu fanela u shashiwa maḓi au rothola nyana musi zwi sathu ṱhuvhiwa, uitela uri zwi si swe kana lukanda na mathenga zwi si ṋambatelane.

Mafhi aya vheiwa kha dzi firidzhi khulwane, uri a kone u dzula zwavhuḓi o tsireledzea nahone a tshe na mutakalo.

Vhathu vhane vha khou ṱhavha zwifuwo, vha tea uita nga nḓila dzoṱhe uri vha ṱhavhe zwifuwo fhethu hune ha sivhe na tshika ho khuriwaho ho tsireledzeaho hu sina zwiṅwe zwithu zwine zwa vha na mashika.

Kanzhi kanzhi kha miraḓo ya tshitshavha ine ya vha na vhutsila hau ṱanzwa lukanda, ndi vhathu vha vhanna ndi vhone vhane vha ḓivhea uri vha na vhutsila hazwo.

Ee, nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzi hone dzine dza pfhukiselwa kha vhaṅwe vha vhatukana vhane vha vha vhaṱuku miṱani.

Ee, huna zwifhinga zwo khetheaho zwine vha wana zwiṋoṋi zwi tshi khou ṱhavhiwa zwi zwinzhi, ndi musi u tshi wana kha musi huna mushumo u nonga munyanya kana lufu. Miṱa kanzhi kanzhi iita uri i wane vhathu vhanzhi kana vhathu vhane vha ḓo kona u langa honoyo mushumo.

Kha miṅwe miṱa kanzhi kanzhi kana miṱani minzhi, khuhu dzi tou viiwa nga lufhanga kha mukulo kana u shidzhiwa kana u tsheiwa kha mukulo.

Ee, ndi a muḓivha ndi musi muthu a tshi khou ana khuhu kana o renga khuhu dzine dza to shuma utou kudzela makumba, hayo makumba a kona u vha one ane a a rengisa.

Maga ane a katelwa musi hu tshi khou bvisiwa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu a katela u shumisiwa ha tshireza, musi hu tshi khou bvisiwa mavhudzi a mbudzi kana a nngu.

Musi hu tshi khou hamiwa mafhi kha bulasi ṱhukhu, hu shumisiwa tshibakete tshine tsha vheiwa nga fhasi ha kholomo kana ha tshetsho tshifuwo, na sefo nga nṱha ine ya ḓo kona uvha i khou sefa haaḽa mafhi ane a khou hamiwa.

U ṱhukhula khuhu kana u shidzha khuhu ndi zwithu zwine zwo leluwa nga maanḓa, arali u tshi khou shumisa lufhanga lune lwa tshea kana lune lwa fhira.

Ee, ndo no vhona musi hu tshi khou viiwa nguluvhe musi nguluvhe i tshi khou viiwa kana i tshi khou ṱhavhiwa hu to dzhiiwa lufhanga luhulwane vhukuma, lwa livhanyiswa na mukulo ya ṱhavhiwa.

Nḓila dza sialala kanzhi kanzhi vhathu vha vhanna vha dzhia tshifuwo tshine vha khou ṱoḓa u tshi ṱhavha, vha ṱuwa natsho fhasi ha muri vha swika vha tshi ṱhavha vha tshi ṱhavhela hanengei vha vhararu kana vha tshi swika vhaṋa.

Kanzhi kanzhi ṋama kana tshetsho tshifuwo tsho ṱhavhiwaho kha vhulimi hapo vha i dzhia vha i isa kha dzi butshara dza tsini, hune ya ya remeleliwa hone.

Vhathu vhane vha vha vha tshi khou ṱhavha kana vha tshi khou vhulaha zwifuwo, vha tea uvha vho ṱhireiniwa uri vha vhe vho tsireledzeaho, na fhethu hune havha hu khou vhulahelwa zwifuwo hu tea uvha hu fhethu ha vhuḓi hu sina tshika.

Vhafuwi vha vhuponi ha mahayani kanzhi kanzhi tshenzhemo dzine vha ṱangana nadzo ndi u kundelwa ha zwishumiswa, ngauri u wana uri avha a vhaho mabulasini vha masimuni hune a vha koni u swikelela dzi tshumedzwa dzoṱhe dzine vha tea u dzi shumisa musi vha tshi khou hama mafhi.

Kha u ṱhukhula khuhu tshithu tshihulwane tshine tsha vhilehedzisa ndi mutakalo wa muthu ane a vha a khou ṱhukhula khuhu, zwi tshi khou tshimbilelana na vhulwadze vhune havha ha mukhushwane ngauri huna mukhushwane une wa pfhi ndi wa dzi khuhu une wa nga pfhukela kha muthu ane a khou viya kana u ṱhukhula khuhu.

Zwifuwo zwihulwane zwi ṱoḓa vhathu vhane vho vho pfumbudziwa kha u zwi viya kana kha u zwi ṱhukhula, ndi hafho hune arali zwi tshi khou viiwa nga vhathu vhane a vhongo pfhumbudziwa vha yavha na khaedu khulwane.

Zwifuwo zwine zwa fana na kholomo zwi ṱoḓa fhethu hune hanga butsharani, ngauri vhafuwi kana vhathu vhane vha vha vha mahayani vha vhupo hayani, vha ngasi tu kona zwavhuḓi u bvisa lukanda kana mukumba.

Vhafuwi vha ita nga nḓila dzoṱhe uri fhethu hune vha khou hamela hone ho tsireledzea nga nḓila yau kiḽina, nau shumiswa zwithu zwine zwo tsireledzea zwo ṱanzwiwa zwo naka.

Mushumo wa mvelele une wa itiwa hu tshi khou shumisiwa tshifuwo, ndi mushumo wau luvhedza hune hu shumisiwa mbudzi hu tshi khou levhedziwa muthu ane o ṱuwa shangoni kana o lovha.

Muthu ane a shela mulenzhe kha u vhulaha, u fanela u gudisiwa kufarele kwa lufhanga fhethu hune na fhethu hune ha tsheiwa hone kana ha viiwa hone kha tshifuwo, na nḓila ine tshifuwo tsha vha tsho tsho dzula ngayo musi tshi tshi ṱhavhiwa.

Kha u ṱanzwa lukanda ahu tuvha na na ngudo ine muthu atea ui wana, kanzhi kanzhi vhathu vhane vha ita kana vha ṱanzwa lukanda vhavha vho wana nḓivho kha vhathu vhahulwane vhane vha vha vha murahu khavho.

Tshishumiswa tshine nda tshi ḓivha tshine tsha shumisiwa musi hu tshi khou bvisiwa lukanda, tshiṅwe tshatsho ndi tshireza tshine huvha hu tshi khou vhevhuliwa mavhudzi a tshifuwo.

Kha vhupo hahashu zwishumiswa zwine zwa shumisiwa musi hu tshi khou hamiwa, hu shumisiwa tshigubu tsho tsheiwaho na tshibakete zwine zwavha zwo ṱanzwiwa kana zwi kiḽini.

Kha khuhu hu tshi bvisiwa lukanda hu to ṱhuvhiwa mathenga, kha zwifuwo zwihulwane hu to shumisiwa tshireza ha bvisiwa mavhudzi.